Bohlokwa ba hore dikgomo tsa hao di hlahlojwe bo boholo haholo, hobane o ke se tsebe hore dikgomo tsa hao di na le kokwanahloko e feng, hape o ka kgona ho tseba ha ngaka ha e qeta ho hlahloba dikgomo tsa hao hore, dikgomo tsa hao di na le bohloko bo feng e le hona ho, ba le tlhahiso leseding hore kgomo tsa hao di na le nako e kae ntse di phela, di tlo bana le nako e kae di ntse di phela. Hape ngaka e tla o thusa ka hore, o tsebe le mohlang o batlang ho rekisa tse ding tsa dikgomo tsa hao o se ke wa rekisa dikgomo tse nang le dikokwanahloko ho ya ho batho ba batlang ho reka dikgomo tsa hao. Hape ke ntho e ntle ya ho hlahloba dikgomo tsa hao e sale ka nako.

Ha o batla ho bana le leruo la dikolobe, ntho ya pele e tlamehang o e etse, o tlamea o bane le leruo la dikolobe motebong, bakeng sa monkgo oo re o bonang ka hara motse, o re tlela bathong o sa loka. Ntho ya bobedi, ha o batla ho ruwa dikolobe tsa hao di ruwe, o tseba hore o rata bohlweki, ke bolela hore o tlo di hlwekisa tsatsi le tjhabang le le dikelang. Hape o tlameha hore o di fe dijo tse hlwekileng jwalo ka meroho, o ske wa di fa dijo tse senyehileng jwalo ka dijo tsa maobane. Ka nako tsohle etsa bonnete ba hore o di fa dijo tse hlwekileng haholoholo merohong.

Nka etsa, diaparo ka letlalo la diphoofolo. Hape nka etsa mmate ka letlalo la diphoofolo, hape nka boela ka etsa, ka khavara ditulo tsa ka tlung ka letlalo la diphoofolo.

Nka kotula dinawa, tse ntekaneng, mme tse ding ka di kotula ka di beha hore ha nako e fihla hape ya ho di jala be ke na le tse ke tlo di jala, le tseo ke tsebang hantle, ke di kotutsi ke a di ja ka tlung. Tse ding nka di kotula mme ka fana ka tsona bathong ba di hlokang hore ba je le bona jwalo ka batho.

Ke batla ho tseba hore ke dijalo difeng tseo tse fodisang motho ha kula, mme hape di fumaneha kae. Ke batla ho nka dijalo tsenana re lo etsa teko ka tsona mafapheng a bophelo bo botle, hore re tsebe hore kannete nnete di a fodisa, hape ha di na ditlamorao maphelong a batho, mme ka seo se tla be re thusehile ho tseba ka tsohle.

Dijo tseo le di jang di tswa serapeng sa ka. Ke di jetse serapeng hobane, ke boloka tjhelete e ngata ngata haholo hore nka ya mabenkeleng ka tjhelete eo. Hape ke ntho e ntle ya ho ba na le serapana, bophelong hobane o thola dijo tse matla, tse nang le melemo mmeleng wa motho.

O tlameha o lema seo o tsebang hantle hore senana se tlo nketsetsa tjhelete. O ska lema fela bakeng sa hore ke batla ho lema o leme seo o tsebang hantle se tlo o etsetsa tjhelete nako e tlang. Hape o tlo una molemo tabeng eo ya ho lema.

Rapolasi, re mona ho tlo o thusa ka tsa temo. Re kgethile polasi ena ya rona hore re o thuse. Re tlo o thusa ka ho, jala poone, hobane re hlokometse hore poone ke mathata polasing ya hao.

E, ke na le thahasello mosebetsing ona, mme nka ema hobane ke rata dijalo ka pelo ya ka yohle. Hape le ntlheng ya temo ke teng, ebile ke motle haholo nka thabela ho sebetsa.

Seo ne se tlameha hore se etswe, ke hore naheng tseo tse nkuweng ka bomenemene, ho sa jalwang letho, mmuso o nke bohato o lwantshe taba eo, mme poleke tseo di busetswe ho banga ba tsona hobane ho ya tshwana ha di sebediswe ebile di nkuwe ka bomenemene e seng ka taba ya ho loka.

Nka ba eletsa ka ho kena temong ya meroho, hobane meroho ke dimatlafatsi tsa mmele, ebile meroho e bapala karolo e ntle maphelong a rona.

Bane ba nka, kgarafu ba peta ka yona tshimong, ka nako tse ding ba nka kariki le letoronko. Kariki enana e ne e tsamaye e be letoronko lena le ntse le lema tshimong.

Nka kgetha bophelo ba mahaeng, hobane ba boloka, tjhelete e ngata ho kga meroho le ditholwana jareteng tsa bona. Bana ba ditoropong, ba senya tjhelete ka ho ya dishopong ba ntse ba rekana le dintho, meroho le ditholwana.

Re ka ruwa dikgoho, tsena tsa sejwalejwale tse tshweu ka mmala, hobane dikgoho tsena, ke wena motho ka mong o dikgethelang hore di hola ka pele ho le hokae, hobane di na le peo tseo di jang hore di hole ka pelenyana. Ha se di hotse ka pelenyana, se di le hantle ebe o di rekisetsa batho.

Ke batla terekere eo e kgonang ho jara boima, ebile e kgona ho lema tshimong hobane ke motho a motjha, ke batla ho qala tsa temo. Terekere eo e be le matla e ska ba terekere eo e se felletswe ke matla.